Izinto ezinhlanu ukufunda ulimi lobuchwepheshe. Okukhalayo, isicelo sokufunda ulimi, ukubhulwa ulimi namasiko, ukugqugquzela ukuthola kolimi, ukufunda ulimi olusebenzisanayo. Ukuphuka kwaphakathi ukufunda ulimi. Ukumthelelane wobuhlakanye bufakela ekomishini. Ukumisa imihahlahahla yokukhilima, ukuqhuba, ukudala, ukusungulwa imithetho, ukuzivuminyisani ecosystem yolimi olubonakalayo. Izimiso, izici ezibalulekile zokuklama. Izinsiza zokusebenza, imali, ukuvezwa, isinyathelo sokudala ukukhuluma kolimi lwami lomphakathi, izindleko futhi ngempumelelo ukuvumelana.

Kubaluleke kakhulu ukuba ne-Wi-Fi ezindaweni ezahlukene, kakhulukazi elokishini njengoba kukhona abantwana abafundayo, abafuna umsebenzi nokuthola enye i-information obukade ungayazi. Sizokhuluma ngezinselelo. Izindaba zomphambo, ubugebengu, ukungasebenzi, izindaba zokuxhuma, ukubiza kakhulu, ukunqoba izinselelo, ukuba ne-Wi-Fi. Awunikezi ijubane eliphezulu, ukuxhumaneka kwe-inthanethi kwezindleko eziphansi, ukungabizi, ukufaka i-Wi-Fi ekhaya, qashe abantu baselokishini. Unyuse ukufaka ku-Wi-Fi. Khona kuzovuleka amathuba omsebenzi kwehle kancane kubantu abangasebenzi.

Kumnandi kakhulu. Uma ufuna ukubuka imidlalo bukhoma, ungakwazi ukuyibuka kwifoni yakho, umakhalekhukhwini wakho. Ungakwazi ukuyibona kumabonakude, ungakwazi nokuyibona kwi-laptop yakho. Akusadingakali uye bukhoma la okudlala khona. Into ongayenza nje ukuxhuma i-DSTV yakho. Uma kuwukuthi uphethe iphone, ufaka i-DSTV stream, uma kuwukuthi uphethe i-laptop, ufake kwi-DSTV stream, uma kuwukuthi usekhaya, ubone kumabonakude akho, akumele futhi uhambe uye bukhoma, uyobuka khona ibhola lakho melidlala. Into ongayenza ukufaka i-satelite dish oyikhokhel nyanga zonke, khona uzozwa ubumnandi bokubuka yonke into bukhoma. Noma ku ama-Olimpiksi, umgijimo, , yonke into esuke ivezwa uzobuka bukhoma, idlale bukhoma, ngeke uphuthelwe lutho. Kubaluleke kakhulu ukuba ne-satelite dish, ngoba ukwazi ukubuka nezindawo zomhlaba kanye nezaseNingizimu Afrika.

Iziciki ezibalulekile ukuzibandanyeka nethalente lezwi, ukunakwa, umculo nempumelelo yomsindo. Ukuhambisana nesikriphthi, ibhendi ecacile, izelaleli, isikhungo, umyalezo, ucingo oluqinile lwesenzo. Ukuphindaphinda amasu, ukuphindaphinda, isikali esibalulekile. Hlola isiteshi esihle kakhulu, xoxisana ngentengo, nquma ukuthi ufuna isikhangiso sakho isikhathi esingakanani. Isibalo sabantu.

Umuntu osebenzela ekhaya. If ungekho ugesi, kuzothinteka, u-Wi-Fi wakho, ngeke ube ne-inthanethi, angeke ukwazi kwazi ukusebenza. As njengomsebenzi, kumele ufinyelele ku-inthanethi ngesikhathi ungekho ugesi, ngoba umsebenzi wakho kumele uqhubekile. Ila uyilungiselela ukusebenza kanye nezinyathelo ezinengqondo, ngesikhathi se-load shedding. Izindlela eziwu-five ezilula zokuphatha kukangcono ngaphandle kukagesi. Hlela kusaphambili. Qiniseka ukuthi i-laptop yakho i-Wi-Fi router, nomakhalekhukhwini kugcwele ngokwanele. Iba ne-power bank ozoyisebenzisa. Isikhathi sokusebenza ngaphandle kukagesi.

Engamfundi, kubaluleke kakhulu ukuba nomakhalekhukhwini, ikakhulukazi laba abenza umatikuletsheni bangakwazi ukubuka amavidiyo ko-YouTube yokulungisela ukubhala izivivinyo zabo. Kepha-ke akusona sonke isikhathi omunye usebenze umakhalekhukhwini. Kumele ufunde okusencwadini. Uma usuqhathanisa namavidiyo akho ongawabuka ey'nhlelweni ey'fana njengo-YouTube. Yebo kuyasiza ukuba nomakhalekhukhwini, kuyabuya kungasizi. Ngoba bagcina sebegxile kakhulu ey'ntweni ey'ningi ezinganamsebenzi njengezesikole. Isikhathi sefoni kumele sibekwe eceleni, isikhathi sokufunda isona kakhulu esibalulekile. Kuhle kubi ukuba nefoni njengomfundi, kepha-ke kuyasiza, kepha-ke kuphinde futhi kungasizi.

I-Wi-Fi yomphakathi isiza kakhulu. Abantu abafuna umsebenzi, abantwana besikole, kanye nabantu ababheke imininingwane. Kodwa manje sizokhuluma ngezindlela sokuzivikela uma usebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi, ngoba ubugebengu hlezi bukhona. I-Wi-Fi yethu, ibekwe endaweni ephephile. Yakha i-password eqinile. Vikela ama-akhawunti akho kanye nedivayisi. Qaphela abakhwabanisi. Sebenzisa i-VPN ukuzivikela. Gwema ukufinyelela kolwazi olubucayi, sebenzisa , cisha kwakwabelane ngefayela.